Umbiko otholakalayo ukuthi kushayisana iy'moto ey'mbili. Omunye wabo uyena osephutheni wemoto encane ukuze befuna ukudlula ngespidi lo wemoto enkulu kuyi-Quantum. I-Quantum beliphethe abagibeli abawu-fifteen, kanti lo wemoto encane behamba ney'ngane zakhe okuwumndeni wakhe, ombili kanye nomakoti wakhe. Ekulimaleni kulimale abawu-thirteen etekisini, ababili abagibeli basinda kanye nodrayiva kanti emotweni encane bashone bonke. Besicela kubashayeli be-overtake-e lapho kumele ba-overtake khona ayi endaweni engavumelekile, ngokuthi uyabona usangakhona uku-overtake-a .

Sithole umbiko ukuthi khona ingozi esiyenzakele ku-N three kushayisane iy'moto okuyitekisi nemoto encane. Esikutholayo ukuthi lo wemoto encane ubeza ngapha e-North ehamba nomndeni wakhe okuzingane ey'mbili nomakoti. Kanjalo nakulo wetekisi ebephethe abagibeli abawu-fifteen, ngenhlahla basindile abagibeli abawu-fourteen, kwadlula oyedwa emhlabeni kanye nodrayiva, ukwazile ukusinda. Mase siza ngapha lapha emotweni encane bakwazile ukusinda bonke, kodwa impilo yabo isengcupheleni basesibhedlela. Siyabonga kodwa engingakudlulisa kakhulu ukuthi abantu abaqaphele emgwaqeni belandele imithetho yomgwaqo.

Ngicabanga ukuthi kubaluleke kakhulu ukuthi abantu abadala bagonywe ngesizathu sokuthi sebebadala kakhulu. So, sebengahlaselwa inanoma yisiphi isifo sibajuqe ngaleso sikhathi ngenxa yokuthi amandla okanye amasosha omzimba wabo asakhathala. So, kubalulekile ukuthi bevuselele amasosha omzimba ngaso sonke isikhathi bekwazi ukuthi noma ngabe isiphi isifo esifikayo bekwazi ukulwisana naso.

Ngicabanga ukuthi umphakathi kumele ukwazi ukuyisukumela, utshale okanye ufuye. So that noma iy'kole zifuna ukuthenga ukudla zithenge lapha emphakathini ukudla oku-fresh, okunempilo okutshalwe iwona umphakathi. Okanye imfuyo yomphakathi kube iyona ethengwa zikole emphakathini. Ngicabanga ukuthi lokho kungaba nosizo olukhulu kabi emphakathini ukuthi iy'kole okanye noma abafundi bethu bedle ukudla okunomsoco.

Ukwelapha ngestimu kusiza kakhulu ekutheni ukushisa le nto engaphakathi engamagciwane okanye kuvuleke iy'ndawo ey'suke seyivaliwe ilelo gciwane ngaphakathi, makungena into eshisayo ayabaleka amagciwane. Noma noma utholukuthi abantu bagodole kakhulu ngaphathi kuyagulisa nakho lokho kodwa mawuthola istimu singena ngaphakathi kuwena, sishisa siyakhona ukuthi sikwazi ukumphilisa umuntu.

Inselelo engabhekana nazo ukuthi umlilo uma umkhulu kudinga ukuthi sibe baningi kakhulu njengabasebenzi abacima umlilo. So, lokho kwangenza ukuthi ngisebenze ngale ndlela le yokuthi ngangiqala ukusebenza as abantu abawu-five ngiwumuntu oyedwa. Lokho ngicabanga ukuthi kungalekelela kakhulu ekuhambeni kwesikhathi ekutheni kuqeqeshwe abantu abaningi. So that umsebenzi noma kuthiwa, noma kuthiwa kuyasha kusha endaweni engakanani, sikwazi ukusheshe siwunqobe umlilo ngoba kuthiwa sasibaningi ngabe sakwazi ukusheshe siwunqobe.

Ngicabanga ukuthi abantu ebantwini bakithi baningi abangasishiya emhlabeni uma kungathiwa ama-ARV's awasatholakali leyo nyanga nje eyodwa. Kuningi okungenzeka emphakathini, kuningi kakhulu singalindela ukuthi imngcwabo iyokwanda, singalindela futhi ukuthi ey'bhedlela kuyogcwala. Kuningi.

Usisi wami into engamusiza ngokuthi ngimazise ukuthi akenze njengoba kushiwo kusho unesi okanye, kusho udokotela ukuthi akayi-treat-e kanjani i-TB yakhe. Ngicabanga lokho kuyomsiza kakhulu kanjalo nokudla akudlayo, kanjalo nokuy'vocavoca, ngicabanga ukuthi kuyomsiza kakhulu.

Umehluko phakathi kwezinyanga nabathakathi, umthakathi uyabulala, ucindezela abantu ukuthi bathwale kanzima. Mase kuba inyanga, inyanga ikunika umuthi wokuthi ukwazi ukuphila noma ugula ngaloyo nto ogula ngayo ikwazi ukukulapha. Umthakathi akalaphi uyabulala. Inyanga iyaphila.

Ukuze uthole usizo mayelana ne-COVID-19 utholukuthi usuyashiselwa ushiselwa kakhulu, ngicathi izona mpawu lezo. Okubalulekile ukuthi usondele eklinikhi lakho lapho osondelene nalo ukwazi ukuyothola usizo khona .

Amakhono abalulekile ma ucima umlilo. Ngicabanga ikhono lokuqala okumele ube nalo, ukungesabi. Ukungesabi lutho, mase kufika isimo esikanjeyana. Ukuzinikela ukufaka sengathi ukukufaka enhliziyweni kube ngathi kwenzeka emzini wakho kube ngathi ulwela umuzi wakho, noma ulwela leyo ndawo yakho, lapho uyakhona ukukwazi ukusebenza ngokuzimisela.

Ukuhlolwa kwesifo sengculaza. Ufike ujovwe uthathwe igazi, la emunweni belifake entweni engathi imhlophe ekuyiyona ekuhlolelayo. Igazi lakho malithi positive kukhomba ukuthi unengculaza malithi negative kukhomba ukuthi awunayo ingculaza.

Iy'nhlelo ebangifisa ukuthi zibe khona ukuthi uma kuwukuthi kukhona umuntu ofika ehlukumezekile ngokwe-GBV kube wukuthi uthathelwa phezulu into yakhe bekwazi ukumsiza ngokuphuthuma kungabi ukuthi uyalinda because usuke ehlukumezekile ngokomqondo nangokomzimba elimele, elimele. Siyocela ukuthi ezikhungweni zikahulumeni, ey'bhedlela bekwazi ukuthi basheshe basizakale.